Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhoka tiro, ka gonne ga ba kgone go tsena kwa inthaneteng gore ba kgone go batla mebereko. Data e ka thusa go rulaganya mananeo le dithuso kgotsa ditirelo tse di thusang batlhoka tiro go bona mesola ya tiro. Ka jalo, ditlhatlhobo tse, tsa data di botlhokwa thata mo go fokotseng go tlhoka tiro.

Ke tlwaetswe go dirisa data letsatsi le letsatsi go tsena mo inthaneteng le mo di programme-ng tsa puisano. Ke tlwaetse go reka data ya ranta e masome a mabedi le botlhano, kgotsa ranta e lekgolo, mme e tsaya beke kgotsa matsatsi a le mmalwa a go ikaegile ka gore ke dirisa data jang. Ke tlhopha network-e e ke e dirisang ka gonne e na le signal-e e e botoka le di tse di bolokang madi fa di bapisiwa le tse dingwe. Ka jalo, go dirisa data go nthusa go nna ke ikgolaganya le batho le go bona tshedimosetso ka bonako.

Mo kgweding e e fetileng, ke rekile data ya ranta e e lekgolo mme e nkile beke fela. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela tlhwatlhwa ya yone, gore e tsaya lobaka le le kae, le gore network-e e na le signal-e e e botoka na.

Ya di-gig-e di le lesome e ka nthusa thata, ka gonne nka kgona go e dirisa kgwedi yotlhe ntle le mathata. Ke ka rata e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi, gore e tsamaisane le nako ya madi a me.

Gig-e e tla fetola tsela e re dirisang inthanete ka yone, ka gonne e na le lebelo le le kwa godimo. E tla thusa mo go diriseng di-film-i, metshameko le tiro ya kgwebo ya inthanete. Le fa mafelo a mangwe a ka salang morago, go tla tlhaga ditšhono tse dišwa le mo dithutong, bongaka le dikgwebo tsa maaranyane.

Fa o batla go dirisa inthanete mo mogaleng, o tshwanetse go reka data go tswa ka campaign-ing ya network-e. Fa o sena go e reka, data e tla tsena mo akhaontong ya gago ya mogala, o e dirisa fa o tsena mo di program-eng tsa puiso jaaka WhatsApp-o kgotsa Facebook-o, kgotsa fa o batla tshedimosetso mo inthaneteng. Fa data e fela, mogala o ka se tlhole o tsena mo inthaneteng go fitlhelela o boela wa reka e nngwe.

Data ya me e fela pele ga nako. Ke ka reka e nngwe gape kgotsa ke dire top-up go netefatsa gore e bolokegile. Ke leka go e dirisa mo dilong tse di botlhokwa fela, jaaka tiro le puisano, mme ke thibele di diriswa tse di dirisang data thata fa di sa tlhokagale, gape ke dire di-update fa ke le kwa Wi-Fi-eng gore ke seka ka dirisa data ya me go lefela.

kwa lebenkeleng, ke rata go reka data ka tlhamalalo, ka gonne go bonala sentle gore ke tsaya ya bokae ka dinako dingwe. Ke reka data kgotsa mowa, mme ke a fetola gore e nne data fa go tlhokega. Go boloka madi, ke leka go reka diphuthedi tse di nang le di-gig-e tse dintsi ka theko e e kwa tlase, le go dirisa Wi-Fi fa e le teng, gore data ya me e seka ya fela ka bonako.

Ee, ke ka kgona go abela tsala ya me data e ke nang le yone. Nka dira hotspot-o mo mogaleng wa me, mme ene a tsenye password-e gore a kgone go kopana le inthanete. Fa re sena go ikgolaganya ka tsela eo, tsala ya me e tla kgona go romela kopo ya tiro ka email-i, a dirisa data ya me ka fela jalo.